xo sungula va lava fomo ya xikombelo, vumbhoni bya vutivi, vumbhoni bya vutshamo, na vumbhoni bya na matirhelo.

Mintlhontlho yin'wani leyi hi hlanganaka na yona i ku, tiselulafoni kumbe tinqingho leri hi tirhisaka rona ka swa va tibangi i ku van'wani va zama ku yiva ti-pin ta hina lomu ku hi tlele va teka tifoni ta hina va ti-send-ela timali ti ya eka tibangi ta vona. Xin'wana i ku titsotsi ta masiku lawa titsotsi kumbe vanhu lava va nga na makhamba, va swi kota ku loko va ku kuma i ri kwale va ku kota ku ku teka va famba na wena va ku komba hi swibamu va ku byela leswaku i endla timali u send-ela eka ti-sim khadi ta vona, va nga send-eli ka tifoni hikuva va nga kota ku kumeka mara loko u senda hi ku yi send-ela hi swilo swa ti ka sim khadi, hi ti nambara a va koti ku kumeka.

A fanele a landzelerisile swilo swa yena ku nga se fika nkarhi wa xilahlo kumbe ku nga se fika nkarhi wo rindza nakona u fanele a landzelerisa vhiki na vhiki na loko ku ve yena i munhu loyi a nga ti nghenelerisa eka timhaka to .

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona i ku ri, va teka vuxokoxoko bya vona va byi yisa eka eka ndhawu kumbe eka rihanyo ro ka ri nga hlayisekanga nakona va endla leswaku va tsariwa eka tibuku ta vakoloti ta laha South Afrika. I nge koti ku xava xilo xin'wana hi xikweleti.

Xo sungula loko a nga si famba a nga cinca tirhandi ta yena ti ya eka ti Shilling eka ATM-e yin'wana na yin'wana ni ya Afrika-Dzonga nakona a nga kota ku famba a cinca na loko a ri eka airport-o loko a lava ku teka xihahampfhuka.

A swi swi antswisa hi leswiya swa ku a wu fanelanga ku khandziya timovha ta wena kumbe ku hakela timali ta timovha leti yisaka vanhu emadorobeni, wa swi kota ku swi endla i ri kwala kaya, i nga zangi i khandziya kumbe ku ya kahelo.

Vutshunguri bya siku na siku hikuva swi tika ngopfu ku lawula timali kumbe ku lawula swiendlo swa yona nakona vutshunguri bya siku na siku byi pfuna ngopfu leswaku va tshama kha va swi tiva leswaku timali ta vona va ta ti kuma rini. Ende va swi kota leswaku va nga kota ku vutisa hi timhaka ta mali leyi va faneleke ku yi kuma.

Ndzi nga n'wi pfuna leswaku a pfula bangi ya Standard Bank hikuva Standard Bank leya hikuva yi chipile yi teka kwalomu ka five rhandi hi n'hweti nakona loko yi rhumela munhu mali yi famba kwala na kwala, a hi yona liya ya ku loko u rhumela munhu yi ta yima minkarhi ya ku leha.

Xo sungula munhu loyi a nga va ku ekusuhana na mina kumbe a nga va ni nga n'wi tsarisa i munhu loyi wa a nga a a nga ri ku wa ngati ya mina. Xo sungula ndzi nga rhandza ku langutela swiyimo leswi swo fana na leswaku ku ri, i munhu munhu wa kona a nga rhandzi mali na? Munhu wa kona a nga na mbilu ya mavoya na? Munhu wa kona a nga na nsele na, hikuva u nga ti kuma u nghene ekhombyeni hi timhaka ta yona mali.

A ni ta ti a ni ta ti endla ni feel-a ni nga ri kahle. Nakona a ni ta va hlamula leswaku, ndzi ta zama ku ya vutisa kwale abangi leswaku ku ri ni swi endlisa ku yini? Nakona ni nga endla yini ku va ni kuma byin'wana vuanakanyo kumbe ni nga endlisa ku yini ku va ni pfula akhawunti yin'wani hi ku tirhisa byin'wana vumbhoni?

A swi ta ndzi vavisa ngopfu hikuva mali hinkwayo leyi a ni yi vekile yi fambile. Ene nakona a ni nga ta swi kota ku va ni hanya kahle a ni ta disturb-eka emiehleketweni.

Xo sungula a ndzi ta vutisa leswaku ri ndzi ta kuma mali muni kumbe yi ta tswala e mali muni hi n'hweti? Ivi loko va ndzi byela eka bangi yo sungula, ni ya eka bangi ya vumbirhi ni ya vutisa. Ni kota ku ku ku ku ku vona leswaku hi hi bangi leyi nga kahle for mina.

Ku va a ni voni swi ri na nkoka hikuva swa fana loko munhu a hundzile emisaveni va na swivutiso swa ku tala ende hi hi hi mikarhi ya ku tala a va koti ku approve-a timfanelo ta wena.

U fanele u fanele u fila fomo ya ndzindzakhombo, ivi u yi yisa kwale ka ndzindzakhombo then from kwalaya ka kusuka kwalaya ka ndzindzakhombo, va ta chekisisachekisisa va lavisisa na hi hi ku himpela leswi i nga swi tisa i swa nkoka na Ivi then loko va swi chekile loko va swi langutile ivi then va kota ku vona ku ri va yi pfumela kumbe a va yi pfumeli na.

Xa xa ku sungula ni nga khunguvanyeka ngopfu. Ni nga va na tinkingha ta miehleketo, hikuva mali a yi ri kona se ni nga swi tivi ku yi nga va yi ye kwihi.

Leswiwani swi nga engetela eka ti-problem-e ta vanhu kumbe ta ndyangu hikuva, swi tika ngopfu ku hlengeleta mali loko u nga ri na yona valahli va wena. Swi tika ngopfu ende swi nga swi nga endlakala leswaku mi famba mi va na tinkingha ta miehleketo hikuva, nkosi i nkosi lowu durheke.

Va va va va va ri ku lavisiseni kumbe va va va ri ku ku endleni hi timfanelo nakona, va va va teka mali kumbe va humesa mali eka tibangi laha va nga yi veka kona. Leswaku va ta kota ku yi nyika lava va nga va nga va nga fanela.

Ku ku hambana exikarhi ka ntswalo lowu nga cinciki na lowu cincaka hi leswiya swa ku ri, i kuma leswaku munhu i i n'wi lombe mali then a teka nkarhi ku vuyisa a teka nkarhi ku vuyisa ka wena. Mintswalo liya hinkwayo ku ya ku ya hlayeriwa tin'hweti leti a nga ka a nga hakelangiki then va kota ku va tswarisa mali ya yena.

Hawa hawa a yi a yi tlheriseliwi hikuva loko yo va yi ri eka eka khadi ra wena kumbe yi va yi nghenini yi fanele yi tirha hikuva a swa ha koteki leswaku hi yi tlherisela ndzhaku.

Switokofela hi leswiya swa ku ri i vuvekisi bya mali bya n'hweti na n'hweti naswona swi tirha ku loko mi veke mali loko yi ya vuya ka wena yi ya vuya yi tele kumbe yi ta vuya yi ri na mintswalo.

Ku ku hlayisa mali hi ku hlangana swi vula leswaku munhu na un'wana na un'wana u fanele a humesa mali hi yi teka hi ya yi veka endhawu yin'we naswona swi hambanile na mali ya munhu hi yexe hikuva loko u veka ya wena mali a yi koti ku engetelelana yi fika laha yi taleke ku fana na loko a mi endla yi hlangene.

I fikelelo luwa wa ku ri i veka mali a bangi naswona wa pfumeleriwa ku yi teka nkarhi wun'wana na wun'wana lowu wu lavaka ha wona.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti va teka mavito ma wena va ma tsala eka tibuku ta vakweleti ende u nge he swi koti ku teka xin'wana hi xikweleti.

Eya switokofela swa pfuna hikuva swi pfuna hi ndlela leyi loko i karhi i veka mali yi va yi kha yi tswala mintswalo i ta yi kuma yi tele kumbe i ta yi kuma yi hlayini.

Swi eya swi nga endla ku ka va nga twanana hikuva loko un'wana wo va a veke mali kumbe hinkwenu mi kha mi veka eka akhawunti yin'we kumbe eka bangi yin'we swi endla leswaku wun'wani a vona mavonelo ya ku ri lowun'wani u fanele a kha a hi dyela mali.

I swivangelo swa ku kombela kumbe swivangelo swa ku heleriwa hi switirhisiwa swo fana na ma chukela kumbe swisibi swa endla leswaku munhu a tijoyinela xitokofela xa yena.

Swi endla swi endla leswaku ku ri mali yi ya yi kha yi kula nakona ku va ku ri na ku pimiwa ka tinhlayo to karhi leswaku loko mo va mi kha mi hoxa mali yo karhi hi n'hweti na n'hweti yi va yi kha yi tlakuka kumbe yi va yi kha yi kuma yi va yi kha yi kula hi ti hi nkarhi wo karhi.

mali leyi humaka eka ndzindzakhombo yi nga tirhisiwa mara swi ya hi ku mi yi tirhisa yini mara van'wana a va yi tirhisi swin'wana va yi tirhisa swa ndzindzakhombo nakona mi nga yi tirhisa hi ku va yi mi yi teka mi ya xava swin'wana hikuva yi va yi nghene eka tibangi ta n'wina.

Wona lowu nga kona i ku vanhu va ku tala va nge he swi koti ku ya fola tilayini nakona va nge he swi koti ku ya yima nkarhi wa ku leha etibangi nakona va ta swi mali ya vona yi va nga ha no yi teka nkarhi wihi na wihi hikuva yi va yi nghene etifonini ta vona.

A swi antswi hikuva loko mali yi tshamile endlwini a yi hlayisekanga. Ku yi hlayiseki mali leyi yi tshamaka ebangi hikuva ebangi a ku na munhu loyi a nga ta yiva hi ku tlula loko yi tshamile endlwini.

Xikweleti lexi munhu a nga xi endlaka xa dyondzo ka Fundi i xikweleti xa ku va munhu a va a ri eyunivhesiti. Fundi yi ta n'wi nyika mali ya swakudya yi n'wi hakela na ndhawu ya ku tlela yi tlhela yi n'wi hakela na xifambo.

I khadi ro hakela naswona ri va ri khomanisiwe na khadi ra wena ra kahle naswona i khadi leri i nga ta ri tirhisa ku teka mali kumbe ku xava ha rona na ku xava swo karhi.

Mhaka leyo xava airtime hi hi ku tirhisa app ya bangi yi olovise swinene hikuva ya swi kota swi kota ku xava hi foni u ri kwala i nga yangi helo.

I swa nkoka hikuva wa swi kota ku vona mali ya wena u ri ekaya. swi nkoka ngopfu nakona hi nge he koti ku khandziya tithekisi hi ya ebangi i ya cheka mali ya wena naswona i swa nkoka swi nga endla i lahlekeriwa hi khadi ra wena kumbexana ri lahleki kun'wana munhu a teka a ya humesa mali so wa swi kota ku vona leswaku mali ya wena ya ha ri kona na u ri ekaya.

A nga ka a nga ha swi koti ku ku va na ti-customer ta ku tala nakona nwamabindzu a nga endla leswi va nga endla leswaku bindzu ra yena ri lahleka hikuva va nga teka swi swa yena hinkwaswo.

Ndzindzakhombo wu nga pfuna hi ndlela leyiwani wu nga swi kota leswaku wu xava bokisi ra mufi, wu nga swi kota leswaku wu hakela vatirhi lava nga ta va va kha va cela kumbe va ta va va kha va endla timhaka ta vu akela kwale masirheni nakona mali leyi yi nga pfuna leswaku ku va na swakudya vanhu va dya va enela.

Xwivangelo xa xivangelo swivangelo swo tala leswi vanhu va pfalisiwaka tibangi hi swona i ku va va vone tibangi tin'wani tidurha ku fana kumbe tichipile ku tlula leyi wena i va ku yi tirhisini.

Nkoka wa kona i ku va va kota ku tihanyisa hi mali leyi a va yi tirhela khale na kona nkoka wa kona i ku va mali leyi va yi kumaka va kota ku famba va lava yin'wana mitirho.

Ku hola hi banga swi pfuna hi ndlela leyiwani wa swi kota ku hola hi bangi i kota ku xava kwala emakuleni hi ba hi khadi ra wena wa swi kota ku loko i kuma mali i kota ku tihanyisa i ri kwala ndhawini yaleyo swi nga bohi ku khandziya i ya emadorobeni.

Leswi leswi u faneleke ku tiyisisa swona i ku mali leyi i nga ta yi kuma i ta yi tirhisa ku yini na kona i fanele i teka mali ya wena i yi veka eka tibangi ta ku hambanahambana leswaku u ta kota ku u hanya kahle until kumbexani ku ya fikela loko i lova.

Buti butiza a nga huma hi ndlela leyiwani u fanele a endla leswo swa ku ri a hetisa swikweleti swa yena a vhela a huma na kona u fanele ku va a nga tlhandlameti xikweleti ehenhla ka xikweleti loko ku ve i lombe loko five hundred n'hweti yi hela u fanele a tlherisa yi ri five hundred.

Mina ndzi rhandza ku xava data ya hundred and fifty na kona ndzi yi tirhisa ku apply mitirho hikuva a ndzi le ku tirheni eka nkarhi wa sweswi.

Ve swi ve na nkucetelo luwa wa ku a munhu a nga ha fanelangi a nyika munhu tiakhawunti number na mavito na yini yini nambara hi yona leyi antswaka leswaku loko u yi nghenisa yi mali yi vheta yi nghena leyi komba leswaku yi ya ka mani.

Swi swi olovisa hi ku ri a wa ha fanelangi u khandziya kumbe ku hakela tithekisi kumbe swifambo swo famba na kona swi swi pfuna na ku i nga tirhisi mali ya ku tala loko i lava ku ya nghenisa mali na kona swi papalata na ku tekeriwa timali.

Magoza ya magoza ya ku xava airtime i fanele i va i ri na app kumbe i fanele i tiva ku dayila tinomboro to nghena eka mobile money yi xava airtime na kona i fanele i tiva nambara ta munhu loyi i n'wi xavelaka.

Ndzi nga vula leswaku ri loko mali leyi yi nga tekiwaki hi nkarhi wihi na wihi i mali leyi yi tshamaka ebangi na kona a ku na munhu a nga ta yi humesa loko i nga ri kona kumbe loko i nga yangi ku bangi na kona i mali leyi vekiwaka nkarhi wo karhi.

Yi olovisa hi ndlela leyiwani vanhu va swi kota ku mali loko u lava ku tirhisa mali a ku sendela nkarhi wolowo u nga ha yi nga ha fanele na swona loko u n'wi sendela i fanele i va i ri bangi swi olovisa vutomi leswaku u nga ha no kuma mali ya wena nkarhi wihi na wihi.

Vunghozi bya ku tikatsakakatsa na vamachonisi i ku i ta tshama i nga ri na mali i ta lahlekeriwa hi swilo swa ku tala loko i nga swi koti ku hakela vamachonisi va swi kota ku ta laha wena i tshamaku kona va ta va ta teketela swilo swa wena kumbe va ta teketela nhundzu ya wena.

He munghana he munghana khombo leri i ri endlaku hi leri loko i ya lomba mali eka vanhu va lava phela vanhu va lava a va tsalisangi nchumu na kona vanhu valava loko mali ya wena yi nga swi koti ku swi hakela va nga ha no tala wena i tshama kona va ta kota ku ku chuhiseta va teka swi swa wena na kona va nga ha no ku dlaya kumbe va ya va ya teka vana va wena kumbe n'wana wa wena va n'wi xanisa hikuva va swi tiva leswaku mali ya wena i ta yi vuyisa.

Vubihi bya kona hi le bya bya ku ri ti rate ta laha South Afrika kumbeAfrika-Dzonga a ti fani na ta lahawani hi endla leswaku tikelo wa mali wa le Afrika-Dzonga wu hungutana hikuva i va i kha i teka mali eAfrika-Dzonga yi yisa matikweni lama currency ya vona yi nga le henhla.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a swi kotakali kokwane ku pfula bangi u nga cheli mali xivangelo hi lexi loko i pfula khadi i fanele i va i ri na mali leyi i faneleke ku yi veka ekhadini ra wena leswaku khadi ra wena ri ta va elayinini hikuva van'wana va pfula makhadi va nga cheli nchumu ku lose-kela hina hina hi lahlekeriwaka mali yaleyo hi nga ta yi chela kwalano yi ta va ya n'wina a hi yi teki mi nga ha no yi teka nkarhi wihi na wihi.